Xivutiso xo sungula ndzi nga vutisa leswaku xana check akhawuntu i yini naswona yi hambane kwihi na akhawunti ya ntolovelo leyi vanhu vo tala va yi tirhisaka xa vumbirhi ndzi nga vutisa leswaku overdraft swi vula yini naswona xana leswi lava leswaku ndzi hakela mali yo tani naswona ku laveka mali leswaku va ndzi pfuna ku kuma overdraft yoleyo xana.

Eka kokwana bangi i bindzu rin'wana ri fana na bindzu rin'wana na rin'wana ri lava mali leswaku ri ta kota ku ya mahlweni ri tirha se bangi yi ya emahlweni ku tirha hi ku kuma mali eka vanhu lava yi tirhisaka se a mi nge swi koti ku humesa mali hinkwayo ku na mali yintsanana leyi bangi yi faneleke ku yi koka eka mali ya n'wina ya mudende naswona ku pfula akhawunti ku laveka mali yintsanana leswaku bangi na yona yi ta kota ku hanya hambi ku ri vatirhi va bangi na vona va ta kota ku kuma xa n'wanchumu loko n'hweti yi hela.

Swi na nkoka swinene leswaku munhu a ti pfulela akhawunti eka bangi leyi a yi lavaka kumbe leyi a yi rhandzaka leswi swi ta endla leswaku a ta kota ku tiva mintlhaveko ti-benefits ta akhawunti leyi a nga yi pfula naswona a ta kota ku tiva leswaku loko n'hweti yi hela bangi yi teka mali muni eka akhawunti ya yena se ni vona swi ri na nkoka swinene nene naswona munhu un'wana na un'wani u fanele a hlawula nchumu lowu a wu rhandzaka bangi ku katsa na akhawunti leyi a yi .

Ku na tindlela tinharhu leti munhu a nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena xo sungula a nga tirhisa nombora ya USSD eka riqingho nyongeni ra yena nomboro leyi ta n'wi pfumelela ku kambisisa akhawunti ya yena xa vumbirhi munhu a ngo tikumela app ya bangi yoleyo leswi ta endla leswaku a ta kota ku kuma hinkwaswo leswi a lava ku swi tiva eka app yaleyo kasi xa vunharhu munhu a ngo tirhisa kumbe munhu a ngo ya eburancini ya le kusuhi leswi ta endla leswaku va n'wi nyika vuxokoxoko bya akhawunti ya yena mahala.

Manguvalawa swi na nkoka swinene leswaku munhu a va na akhawunti ya le bangi a swa ha fani na khale laha munhu a ngo teka mali a yi veka ehansi ka matirasi bangi kumbe akhawunti ya bangi ya laveka loko munhu a tirha ximfumo naswona loko u nga ri na yona leswi swi nga endla leswaku ntirho u nga wu kumi kumbe u nga thoriwi bangi yi endla leswaku mali ya wena yi tshama yi hlayisekile.

Munhu u fanele a longoloxa swilaveko swo fana na ID proof of ya laha a tshamaka ku katsa na loko ku ve ya munhu ya loye wa tirha ivi loko a heta ku swi longoloxa u fanele a kongoma a ya ebangi ivi a ya kombela leswaku va n'wi pfulela akhawunti loko loko ku ve i ro sungula a nge hakeli nchumu kasi loko ku ve i ra vumbirhi munhu yaloye a pfula akhawunti u ta hakela ntsengo wo karhi ku ya hi bangi naswona ntsengo lowu a hi ntsengo wu kulu i ntsengo wu tsanana.